Ka tle ka tlala ka ditshego mme go araba ga ise ke palame sefofane mme nka itumela thata fa nka se palama ke tlhole ke bona batho mafaratlhatlheng ba itlhagisa ka dibidio ba leng mo gare ga sefofane go bontsha e le trip-e nngwe e leng gore e ka kgatlhisa tota e bile e le trip-e, e e leng gore e na le lethabo le le ntsi tota mme le nna nka itumela ga nka ipona ke leka mo gare ga sone ke tsamaile ke le ka mo sefofaneng.

Ke ka itumela tota fa ke ka ipona ke palame sefofane ke le motho yo o ratang go lekeletsa dilo tse di farologaneng e ka ba lethabo le mpho e tona thata go ka ipona ke le mo sefofaneng mme nka itira video ke kgone le go bontsha batho ba bangwe gore e le nna ke mong wa batsho ba e leng gore ba kile ba palama sefofane.

Sa ntlha se o se tlhokang ke passport-o, Visa lefelo le oyang kwa go lona madi lekwalo la boitekanelo lwa mmele dipeke tse o tlabe o tsamaya ka tsone.

So ya dibese e botlhokwa thata mme e dira mmereko e montle tota, e kgona go tsaya e gope ko mafelong a farologaneng bontsi batho ba dirisa dibese ke ba ba nnang ko mafelong a e leng gore dipoleke tsa teng di digolo thata mme ba kgona gore ba ye tirong bese e kgona go tsaya motho mo mafelong a nnang go lona e moise kwa tirong kwa tshwanetse re a fitlhe ko teng mme a fitlhe ka nako.

Lefelo le ke nnang mo go lone go le gantsi ga re dirise dibese go le go kalo go dirisa ditekisi mme fela mafelo a mangwe batho ba dirisang dibese mo go ona ba ne ba bue thata ka gore o kry-e o re karata ga ya kenya tšhelete mme ga e kgone gore e bontshe gore motho o tsentse tšhelete ke matsapa a ba tsamayang ba wa fitlhela mme seno ke selo se e leng gore se tsamaya se lokisega gone go le gantsi e le motho yo e leng gore o dula a dirisa karate eo le bese eo gape sa kgapetsa modirisi wa base o tla go letlela gore o tsene mme o tla ya o le go hlokisa kgotsa wa ile go i reporta ko dibeseng.

Ga o le mokgwetsi o tshwanetse o tlotle mme o dirisane le badirisi ba gago sentle, mme o etse gore mongwe le mongwe o ikutlwa a sireletsegile mme a fitlhe kwa yang ko teng ka bonako mme ga go na le diphoso tse di tsamayang ditiego ka nako o tsamaye o mpolelela badirisi gore matsapa a gago ke eng ka letsatsi leo.

Gantsi dibese di ka tsamaya lata kgotsa badirisi ba dibese ba ya ko ditekising mme mola wa ditekisi ya nna emelele seo se dira traffic tseleng e nne ntsi thata ka gore ditekisi di tsaya number e retseng ya batho, mme dibese le tsone di kgona go tsa nama ba e rileng e e ntsinyana ya batho.

Go le gantsi dibese di tsamaya ka nako mme batho ba le bantsi ga ba ikry-e ba ema ka dinao ba dira ka bojotlhe gore dibese di dule di le dintsi go le gantsi poleke ya teng e na le batho ba le bantsi go tshwanetse go dibese di dule di le teng ka bontsi di kgone go tsaya batho bao ka nako.

Nnyaa le seng tota dibese di dula di dira ka bojotlhe gore di nne ka nako, mme gaiseng ke be ke kopane le matsapa epe ka tiego ya dibese.

Nnyaa haise re kopane le ditshupetso ka kgang ya ga dibese.

Metse le metse e farologane go na le metsesetoropo le metse megae, metse megae go le gantsi go dirisiwa dibese go ka gonne ditsela tsa teng ga di a tsepama, motsesetoropo go dirisiwa dibese ko mafelong a e leng gore makasine a teng a magolo thata jaaka bo Sowetho makeišeneng a teng a magolo mme e na le mafelo a le mantsi a sa tshwaneng.